Izingoma zesintu zesiZulu zivamise ukuthi zifanekise umuntu wesimame ukuthi athobe futhi ahloniphe umkhwenyane wakhe nokuthi enze noma yini eshiwo umkhwenyane wakhe, futhi y'phinde futhi zisho ukuthi kumnandi futhi kunjani ukuhlonipha noma umshado ukuthi usuke ukuphatheleni. Injabulo ebakhona phakathi kwabo, kuchaze nanokuthi kumele bebe ney'ngane eziningi futhi sukuba ikhaya lakho, noma kuba umndeni wakho omusha lowo osuke ushadele kuwo.

Isitambu lesi esingafakwa ubhontshisi, manje sebevele besifake u-cream noma u-cheese, lokho okungajwayelekile okuyinto yesimanje manje.

Yebo, kuyenzeka ukuthi zitsha zingafaniselani, ngoba khona abantu abangayidli inkuku, futhi kube khona abantu abangayidli inyama yembuzi noma yenkomo. Lapho-ke, umuntu uzofakelwa into ayidlayo noma omunye ipapa akalidli, udla ilayisi efakelwe ilayisi, noma mhlampe ubhontshisi akawudli, lapho kuzoshintshwa ipuleti lakhe. Esho ukuthi mina lokhu angikudli bese enikezwa lokhu akudlayo.

Okubaluleke kakhulu ukuthi nikhone ukuthi nixhumane futhi nisho ukuthi nipheka kanjani. Nizisane uma nipheka ngoba omunye engagcine efake usawoti. Omunye engabuzi ukuthi ubusufakiwe yini usawoti, efike naye efake engasho ukuthi ubesewufakile. Nomunye futhi efike ezofaka okunye engasho ukuthi bese ngikufakile. Okubaluleke kakhulu ukuthi nixhumane, nisebenzisane, futhi nihloniphane. Nisebenze njengeqembu kuze into eniyiphekayo ibonakale, futhi nazi ukuthi yini, le nto eniphekayo nifuna ukuthi ibe njani.

Uyakhuthazeka kakhulu umphakathi ngoba uyafika uzogcwala endaweni uzitshele ukuthi yebo uzodla ukudla kwendabuko, futhi bamukelekile ukuthi bazodla futhi bejabulele idili esuke likhona kulowo mkhosi, futhi nabo baphatha izipheko zokuthi besize futhi bepheke bephekise kulaba abasuke benze umcimbi ngaleso sikhathi.

Kungabathinta kabi kakhulu abafana abasakhulayo ngoba bazokhula bengazi ukuthi indoda yenzenjani futhi iziphatha kanjani. Lokho okungenza ukuthi intsha izithole isingene ezidakamizweni futhi nasotshwaleni, kanti uma la masiko esagcinwa, bazokhona ukuthi bazi ukuthi indoda iziphatha kanjani, futhi uma bekhula bekhule bengabantu abanjani.

Intsha yamanje ikholelwa kule nto okuthiwa ama-after tears, lapho umuntu uma esefihliwe, uma sekubuywa emangcwabeni, kudlalwe amarediyo, kudlalwe umculo ophezulu. Kuphuzwe utshwala, kujatshulwe kube ngathi ayikho into noma akekho umuntu obeshonile. Lokho kuba yinto engazwakali kahle kubantu abadala ngoba kubo lapho isikhathi sokuzila futhi sokuthi kuhlonishwe umuntu obesedlulile emhlabeni, futhi kumele kube nesizotha phakathi emndenini.